Ba segompieno ba diaparo ba dirisa thata di lapa tsa setso gonne mo fashion-eng ya bone ba kgona go dirisa di-fashion-e tsa setso tsa ditso tse di farologaneng go dira fashion-e ya bone e nne ntle thata.

Go dirisa fashion-e tsa Sekgowa, go sa dirise fashion-e tsa setso sa rona gonne gontsi ga re dirisa fashion-e ya Sekgowa ya rona ya latlhega, sekai, ga re sa reke dilo tsa setso sa rona re reka tsa makgowa, bothata bo simolola mo o gonne badiri ba fashion-e ba rona ba setso ba feleletsa ba felelwa ke go dira.

Setswana dijo tse di fiwang baepi ke dijo tsa mo teng go tshwana le tšhotlho kgotsa megodu, dibete jwalo le jwalo. Tse di fiwang baruti ke dijo tse e le goreng di tshwana le ting, papa, rice kgotsa ledambi, kgotsa tse dingwe e ka nna merogo ya go tshwana le lephutsi, khabitšhe le nama ya kgomo kgotsa ya nku.

Tsa manyalo o di bona ka go bua ka lenyalo gape le ka go bua ka lerato. Dipina tse di tshamikiwang kwa manyalo e ka nna pina tse di tshwanang le bo se mo tshwere-tshwere senatla, se mo tshwere-tshwere senatla jalo jalo. O di utlwa ka ka monate o ntseng jalo dipina tsa lenyalo.

Basimane ba tshwanetse go ya ko sekolong sa kwa thabeng kgotsa ba se bitsa ko lebollong, tshwanetse basimane ba ye teng gore ba kgone go a go ithuta ka tsa setso sa bone le sa bonna. Ga ba fitlha mo dingwageng tse itseng tsa bonna ba bone bosimane ba bone ga bo tlile go fela.

Tse ke sa di rateng tsa setso ga ke rate nama e tlhabilweng ya ko legaeng gonne nama ya ko legaeng ya kgogo ke utlwa nkare e thata gape e na le madi, e nkga madi a kgogo. Ke yone ke sa e ra teng e fela e tse dingwe tse nama e a kgogo ke a e ja e fela e tlhabilweng ga ke e je.

Puo ya ko gae ke Setswana ke akanya puo ya ko gae gore e e bonolo go ithuta yone gonne batho ba le bantsi ba ba sa golang ka yone ke bona ba e bua.

Setso sa kwa gae sa dumela gore ke nyale ko ntle, go ya ka nna ga nka be ke tshwanetse go nyala ko ntle, ke ne ke tla rata go nyala mosadi wa moZulu kgotsa mosadi wa kwa Venda.

Go ja ting le mogodu gonne nako e ke gola nkgono wa ka ne a rata gore direla tsone ga a na le madi kgotsa a tswa go gola. A ne a rata gore phehela tsone monate. Ke nagana gore go jewe morago ga leso ke gore go itumedisiwa gore taelo ya moswi e tsamaile sentle, gape le gore batho ba kgone go ba bue ka mosu morago ga ba ntse ba ja morago ga phitlho.

Go botlhokwa thata gore ga o le motho o ikitse gore o tswa kae o kgone le go ipoka, gonne tshwanetse le bana ba gago o ba itsise gore ke bo mang mo lefatsheng lena. Ke bona go le botlhokwa gonne le kukumane tsa rona di tla kgona go ikitse gore ba tswa kae gape ke bo mang. Nna ke nna Dumisane Simelane, Mpembe, Boya bo nyathi Magujwa, tanking. Ke bua so gonne ke dithakazelo tsa kwa gae, tse e leng gore mme o a ka o nyetswe kwa go tsona.

Phela mo setšhabeng sa dipuo tse dintsi, go gongwe gwa lwantshana gonne ba bangwe ba tsela ba bangwe ko tlase. Merafe e mengwe tsela ba bangwe ko tlase and gape ga se selo se se siameng seo, gonne rotlhe re ma Aforika Borwa. Re tswaletswe mo Aforika Borwa e fela e dirang jwalo ke gonne ba bangwe ba bona ba bangwe ba le ko tlase ga bone gape ga go a siama jalo.